Bolwetse jwa sukiri bo ka lemogiwa ka go, fa motho a tlhaga mmala wa letlalo o mošwa, mme ebile a lwala ebile gape a fufula bosigo. Mme bo ka okafadiwa ka go ja dijo tse di siameng tse di itekanetseng le go tsaya kalafi e nepagetseng ka nako e e beilweng.

Bolwetse jwa TB bo tlholwa ke bacteria ya e bidiwang micro-bacterium tuberculosis, mme gore ke e alafege fa ke setse ke tshwaetsegile ke fa ke tlogela go goga motsoko kana ke emela kgakala le batho ba ba gogang motsoko ebile ke nwa kalafi go ya ka tshwanelo.

Ke akanya gore ke ka ntlha ya gore batsadi ba bona ba ba fa madi a boitshegang ga ba ya sekolong, ke ka moo ba feleletsang ba ikgogomosa go ja dijo tsa mahala.

Gore motho a itemogele gore o nang le bolwetse jwa kankere ke fa a ya go itlhola kwa tliliniking kgotsa kwa bookelong, mme go e fokotsa kana go e alafa ke fa motho a tsamaya gona kwa bookelong mme bakgone ba mo fe se re se bitsang re re ke chemotherapy go e okofatsa.

Ne nka ra ya barutwana kere dijo tse di apelwang kwa sekolong di itekanetse mme di thibela malwetsi, di ba thusa le gore ba nagane sentle mo dithutong tsa bona, ebile di bolokelang ba malapa a bona madi

Ditlhare tseo ke lengana, benereiti, le phate ya ngaka. Ee, nkile ka di leka ka gonne ka nako eo go na le mongwe o a neng e a le gaufi le nna o a neng a tshwaetsegile mme ebile ka nwa ditlhare tseo mme ka feleletsa ke sa tshwaega.

Mafelo a ke a itseng ke Wings of Inspiration Elderly Care Center le Motlhakeng old age home, mme ditirelo tseno di a duelwa. Ditirelo tsa ba ba fang tsona ke gore ba ba apeela ba ba sa kgoneng go itlhapisa ba thusiwa ka go tlhapa mme ba ba fa le melemo.

Di thusa ka gore motho o feleletsa a nna le pelegi e e rulagantsweng, mme dikotsi ka gonne batho bangwe ba feleletsa ba tsena mo matsatsing sebaka se se leele.

Malwetsi a mangwe ke boemo jwa botshelo jo bo sa fetogeng kgotsa bo sa foleng ka botlalo, kgotsa e le sengwe se se bakiwang ke boitshwaro jwa motho.

Ke malwetse a a jaaka sehuba, TB, HIV and AIDS, high blood pressure kana low blood pressure jalo jalo

Batho ba ka seka-seka dilo tsa kalafi gore ba seke ba tsiediwa ka go etela baitseanape ba kalafi eo gore ba ba tlhalosetse ka ga yona.

Seo se ka bakangwa ka gore dingaka tseo di thapiwe mo ditleliniking tseo.

Setso se re ruta gore banna ga ba lele ba swela teng, mme se se tlhola kgatelelo. Re tshwanetse go rotloetsa dipuo tse di buang ka maikutlo le go ba bontsha gore go batla thuso ga se bokoa ke tsela ya botsogo jo bo botoka.

Fa ke na le bolwetse jwa sukiri nka lemoga ka go fufula thata bosigo kana ke na le low blood pressure kana high blood pressure tse di feteletseng. Mme dikgato tse nka di tsayang ke gore ke ye kwa tleliniking kana ko bookelong gore ba kgone ba mphe kalafi e e tshwanetseng.

Ditlamorago tseno ke go senya botshepegi mo thulaganyong ya tlhokomelo ya boitekanelo, go baka go senngwa ga ditlamelo le tshenyego mo di polokegong tsa puso.

Maitemogelo a me ka tsa ditirelo tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo ke gore, batho ba ba lwalang bolwetse jwa tlhaloganyo ba isiwa ko bookelong jwa tlhaloganyo ba okelwa gona mme bontsi jwa bona ba feleletsa ba tshelela koo.

Fa ele matlo a boithusetso a mosima batho ba ba sa boneng ba ka feleletsa ba wela mo go ona, fa e le batho ba e leng gore ba dirisa wheelchair ba ka nna le bothata jwa go tsena mo ntlwaneng.

Setlhare se nkileng ka se dirisa sa setso ke lwala ke lengana mme ke ne ke tshwere ke sehuba, mme ke rotloetsa batho ba le bantsi gore ba dirise lengana ka gonne le a tshepega ebile le dira ka bonako. Batho ba ka iponela lengana mo go ba bangwe ba e leng gore ba le jetse mo malapeng a bona. Mme ba ba kopa kala ele nngwe kana di le pedi mme ba ya go ijalela tsona ko malapeng a bona.

Mo tikologong ya me bagodi ba thusiwa ka gore ba tseelwe melemo ya bone ko ditleliniking, mme ba isetswe yona ko malapeng a bona.

Motho fa a na le bolwetsi jwa kgatelelo ya madi e kwa godimo, mme a fiwa ditlhare a feleletsa a tsa di dirisi a ka iphitlhela a tlhokafetse.

Ke akanya gore ba thusega ka go fiwa madi ao gore ba kgone ba iphedise, ka gonne bontsi jwa bona ga ba kgone gore ba ikemele ka dinao ba ye go dira ka ba tsofetse.

Di ka thusa ka gore di kgatlhanyediwe di sa ntse di simolola di ise di etegele, mme go diriwe educational out reach programme e leng gore e ka ba ruta ka malwetse ao.

Fa ke na le bolwetsi jwa kgatelelo ya madi e e kwa godimo nka lemoga fa ke lala ke fofulelwa thata bosigo, ke tseiwa ke sedidi, kana ke sa nne le tatso ya dijo.

Se ke itemogetse sona ka di thibela mogare wa COVID-19 ke gore letsogo la me le nna le sule bogatsu ka dinako di le dintsi, mme ke palelwa ke go le dirisa.

Bangwe ba bona ba palelwa ke go itlhapisa le go ijesa, fa bangwe ba bona ba sa kgone gore ba tsamaye sekgala se se leele kana ba sa kgone go tsamaya gotlhelele gore ba fitlhelele dilo tseo ba tlhokang gore ba di fitlhelele ka bo bona.

Se ke se itseng ke Herbex mme e tlogela batho ba se mo maemong a a sa siamang, mme batho ba ka dira gore ba je dijo tse di itekanetseng le gore ba ikatise.

Dingaka di na le dipelo tse di telele fa di dira tiro ya tsona, mme ba nna bantse ba go tlhola kgapetsa-kgapetsa go bona gore a wa tokafala o le mo le ka fa tlase ga tlhokomelo ya bona ba go tsenya drip ba botlhaba le mamao ba go fa melemo le dipilisi.

Ke akanya gore barutabana le badiredi ba sekolo ba simolole go ja dijo tseo gore bana ba bone ka bona gore dijo tseo di a jega ebile di itekanetse, ka moo bana ba tla ba sala morago.

Se ke se itseng ka HIV ke gore ke mogare o tshelanang e ka nna ka thobalano kana fa o ka tshwara madi a mongwe o senyegile mo letsogo la gagwe, mme madi a motho o a tshwaetsegile. Mme se se nkgotsofatsa ka ditirelo tsa puso ke gore puso e tlametse batho ba ba tshwaetsegileng ka HI_ V, ba ba tlametse ka melemo e ritibatsa jang mogare oo.